Izinzuzo zenkampani ebhekele mina nomndeni wami ngokwezempilo, ziningi kakhulu ngoba, umangabe kukhona ongekho kahle, noma ogulayo, siyakwazi ukuthi simiyise noma ikuphi, ethole ukusizakala, ebese ezempilo noma, i-medical aid, ibe isikhokha. Futhi uyakwazi ukuthi uthole nokunye kwezinto, njengama-rewards, asiza kakhulu uma ngabe unomndeni.

Eziholela ukuthi umuntu agcine eseboleka imali ebhange ukuthi, abantu banokuboleka imali ebhange ngoba befuna ukuthenga umuzi noma befuna ukwakha. Ikakhulukazi uma ngabe umuntu esephumelele, eseqala ukusebenza, uyadinga ukuthi aphume ngaphandle kwesandla sasekhaya, kepha azimele. Abanye futhi baboleka ngoba bedinga ukuthi bethenge izimoto, bezokwazi ukuthi bebe nama masondo asheshayo.

Esami siqu lapho ngithathe khona umshwalense wemoto wokuqala ngqa, ngangithukile ukuba ngabe, sizophatha kahle yini angeke ngabe badlala ngani noma kudliwe imali yami. Hhayi akwenzekanga lokho, kodwa nje ngaphatheka kahle ngagculiseka kakhulu ngoba, ngangikwazi ukuthi umangabe nginenkinga ngibazise noma bebona okungathi kusankingana, besheshe bengazise bethole ukuba ngabe ngiyaludinga usizo noma cha.

Inqubo yokufaka isicelo se-UIF ngesikhathi sekhefu lokuyoteta, kufanele ugcwalise ifomu le-UIF, nomqashi wakho agcwalise ifomu le-UIF aqinisekise ukuthi yebo ukhulelwe. Kufuneka incwadi ephuma kudokotela eshoyo ukuthi ukhulelwe, incwadi yasebhange kumazisi wakho. Futhi usho ukuthi isikhathi sekhefu lakho sizobe singakanani.

Igcine zenzuzo zabantu abahlinzeka ngomshwalense wempilo. Abanye-ke bahlukile ngoba isikhathi osilindayo ukuze uthole imali asifani. Kukhona abasheshayo, kukhona abanokuthatha isikhathi. Kepha kona imali yakho ugcina usuyitholile.

Enye imishwalense yomgcwabo ulinda amahora angamashumi, twenty-four hours. Ulinda kahle ilanga, abanye ulinde amalanga amathathu umufi eshonile. Kubalulekile ukuthi uma uthatha ipholisi, wazi ukuthi isikhathi sokulinda singakanani, bakhokha emva kwesikhathi esingakanani. Futhi yiziphi izinto abanazo njengomshwalense, ungathathi izinto ongeke uzidinge uyeke umshwalense onezinto ongazidinga kakhulu, kuya ngesimo sakho ekhaya.

Izinto engikwazi ukuzenza nge-app yasebhange engilisebenzisayo, ngiyakwazi ukuthi ngithumele imali, ngikwazi ukuthi futhi ngingenelwe imali. Ngikwazi ukuthenga i-airtime, ngikwazi ukuthenga igesi, noma ngikhokhele izitoro, enginezikweletu kuzo.

Ukuboleka imali kumashonisa, izinto azidinga kuwe umazisi. Omashonisa bayathanda ukuthatha umazisi, namakhadi abantu okuhola. Lokho kungenza ngingathandi kahle noma ngingazizwa kahle ukuthi izinto ezinjengalezi ezimqoka kanje zikwazi ukuthi zithathwe omunye umuntu.

Izinto ezibonakalayo engingazisebenzisa ukuze ngidlulise ulwazi ukuthi, ngakhe isihlobo esichazayo futhi esicacile. Ngisebenzise ifonti ezokwazi ukuthi wonke umuntu ayifunde, imibala emihle egqamile nehehayo, ukuze bekwazi ukuthi bafunde, baqonde, futhi ngomshwalense.

Ngokwazi kwami amadokhumenti adingekayo ukuze ufake isicelo sokuhlomumula nge-UIF, umazisi wakho, indawo, incwadi eshoyo ukuthi uhlala kuphi. Nanencwadi eshoyo ukuthi awusasebenzi, uphelile umsebenzi noma uxoshiwe.

Izici zomshwalense wezimoto, amakhava azinhlobonhlobo, amakhava awafani. Kuya ngokuthi ufaka ini kuyikhava osuke uyithathayo. Amanani, amanani awafani. Isikhathi sokulinda, naso futhi asifani.